Nka itumela thata go tshameka motshameko oo fa ke tshameka le ditsala tsa me ke itlosa bodutu bo e leng gore bo tle bo nka kakanyisa dilo di sele fela ke akanya fela ka tsa botshelo jwa me bo nkimela.

Ke nagana gore go fokoditse go tshameka ka namana thata, ka gore mo nakong ena batho ba le bantsi ba phela ba tsentse ditlhogo mo mogaleng, ga re kgone go tshameka e bile ga re kgone go a ka ntshana sentle, re phela re tsentse di tlhoka fela mo mogaleng re tshameka metshameko ya mo megaleng.

Ke motshameko o a drain link o le gore o tshameka ke kgwele ya dinao o gaisana le ba bantsi kgotsa ke ke fifa, fifa e ka go thusa gore o tshameke le tsala ya gago mo mogaleng le ene a dirisa mogala wa gagwe le gaisana mo kgweleng ya dinao.

Mo segompienong batho ba bantsi ga re dirise tlhaloganyo jaaka nne re dirisa bogologolo, bogologolo o no o dirisa tlhaloganyo ya gago sentle, mo segompieno re dirisa di computer-a metshameko ya di computer-a.

Ka gore dilo tseo fa metshameko ya Se ileketeroniki e nkgopotsa segaetsho, e nkgopotsa ka nako tsa me ke santse ke le ngwana ke tshameka le ditsala tsa me.

Go tlhokega data gore o kgona go tshameka metshameko ya internete, metshameko e internet-e nna ke itse wa dikoloi, go lelekana ka dikoloi, go tshameka kgwele ya dinao.

Motshameko wa inthanete o ka feleletsa o dira gore matlho a gago a seka wa tlhola wa bona, wa nna fofe wa thoma go rwala di borele tsa matlho, e nna ke ithatela kgwele ya dinao thata mo inthaneteng.

Ka gore e tlhoka e dirisiwa ka inthanete gore tshameke e ka se tshameke go ntleng le inthanete gore o kgona go dirisa go tshameka metshameko ya mo inthaneteng o tlhoka go tshuba data gore e nne on, kgone e be ona le data e e nonofileng gore o kgona go tshameka le network-e e tshubilwe kgotsa gape e be e nonofile gore o kgona go tshameka sentle, gore e le se go ema-ema.

Mo nakong ya gompieno gantsi batho ba bantsi re itisa ka yone metshameko eo, ga re sa tlhole re lebelela thelebišhene thata jaanong re dirisa inthanete gore re kgona go lebelela re dirisa metshameko ya inthanete gore re kgona go itisa ka yone, le gore ka ntlha ya gore data bosigo ga e jege thata, and-e data ya bosigo gape e cheap-i e tlhwatlhwa tlase go na le ya bosigo, gore o kgona go tshameka mo inthaneteng ke gore o reke data e nang le ditlhwatlhwa tlase, gore o kgone go tshameka or e o tshameke o reke go na le data ya metshameko fela, e le gore o ka e dirisa motshameko e tlhwatlhwa tlase.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsaa maphelo a rona ka gore e dira gore tlhaloganyo tsa rona di bereke thata, e dira gore menagano gore re nagane gantsi gore fa mabaka a tla a le yana re ka dira jang ga go tla go na le mathata a yana, re ka dira jang ga go katla go na le mathata e ne e seo mo bogologolong ka gore thekenoloji ya mo ga rona mo, ne e le kwa tlase thata ne go sena thekenoloji batho ba bantsi ne re sena le megala ya letheka ne re iphelela fela re itisa.

Metshameko ya mo inthaneteng gantsi e ka dira gore batho ba go irele botsotsi mo interneteng, ba go utswetswa data, ba go tseele madi mo dibankeng, ka ntlha ya metshameko ya data ka gore metshameko e mengwe e kgona go ra e re e batla o tshwanetse go tsenya tšhelete madi gore o kgona go tshameka metshameko or o kgona go fiwa dintlha tse dingwe or e o tsamaye ko gongwe gore o kgone gore o kgone go fitlha ko o tshwanetse go dirisa madi o ka feleletsa o lemegile o bo o tsenya di number tsa gago tsa banka e be o jalwa ke tšhelete.